Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke malwetse a mantsi-ntsi kana disenyi pests tsa go tshwana le bo diboko jalo le bo motlhwa. Mme gape le kgang ya boemo jwa bosa, maemo a bosa ga a iketla nako nngwe a a teka-teka.

Dilo di pedi tse ba ka di salang morago, ga ntlha ke go nna le se re se bitsang biosecurity, fa ba ka sala morago kgang ya bo biosecurity ba nna le dibolaya ditwatsi ba ka fokotsa malwetse a mantsi mo polaseng ya bone. Sa bobedi ke go nna ba apara diaparo tsa pabalesego le go dirisa metšhini kana dilo tse ba tlang ba di dirisa ka pabalesego.

Borrapolase jaaka nna, kana puso e na le matsapa nyana a yone mo thoko, ga re a tshwanela go leta yone fela. Ke ne ke re re santse re letile gore puso e re neye dikente kana di ente tseo tsa bone rona re koleke re tlhakanye madi re bone gore re ka se ithekele tsa rona kana jang. Ka gore rona re a di tlhoka go feta bone ka gore go ya go senyegela rona. Fa re ka nna ntse re ba letile, re ba lebile ba ka tloga ba dira kgang e e nne telele e.

Thekenoloji e ka nna le seabe sa go tokafatsa tsela e re ntshang matlalo ka one mo diphologolong ka go e dira motlhofo, gape le go e dira bofefo mo e leng gore e tle be re bolokela matlole nyana, gape e be e re bolokega le nako, e be re bolokelang le matsapa a nkabo re a tsere gape.

Ke akanya gore tsela e e le gore re ntse e dirisiwa go tlhaba diphologolo le go ntsha dikumo tsa tsone ke e le goreng e siame go gone jaanong ka gore e re direla mmereko motlhofu. Fa ne e le gore go na le tsela e nngwe gape e re ka e dirisang ke ne ke tla e dirisa, mare gone jaanong ke nagana gore re santse re na le le tsela e e le goreng e motlhofo ebile e bofefo ya go ka dira tiro eo.

Phetogo ya tlelaemete e ama temothuo thata, fa e ama temothuo e ama pabalesego ya dijo le boitekanelo jwa rona ka gore fa diphologolo di bolawa ke le le dimela di bolawa ke dilo tse, ke ditlha tse di fetogang, go raya gore ga go tle go nna le dijo tse di lekaneng. Fa go sena dijo tse di lekaneng dikotla di ko tlase, pholo ya rona e ya ko tlase. Ka ga jalo tlelaemete e fetola matshelo a rona ka tsela e re sa lemogeng ka yone nako e nngwe re lemoga.

Dijo tsa dithoro tse di botlhokwa mo botshelong jwa rona thata di tshwana le bo mmidi, korong, mabele. Mabele a re fa bojalwa, a re fa le dijo gape. Korong e re fa dijo, e be e sale e refa le bo borotho jalo kana senkgwe. Mmidi o kgona gape o tsenye ka fo dijong tsa gago tsa diphologolo, o kgona go sila gape e be re na le bopi, bogobe, go bo go jwa go le monate. Ka jalo dijo tse di ntseng jalo di botlhokwa thata.

Go ka epiwa mesele e e le goreng e tla tsaya metsi a ya go a tshela ko matamong a a tle ba a agilwe, gore metsi a fokotsege mo dijalong le mo ditulong tse batho ba tsamayang mo go tsone. Metsi a a tlabeng a le moo a tla tsewa a dirisiwa gape fa pula e fetsa go feta go nosetsa le go nosa dikgomo kana diphologolo tsotlhe tsa mo polaseng.

Go tlhatlhoba kana go lekola dikgomo tsa gago ngwaga le ngwaga go raya gore diphologolo tsa gago di tla kgona go tsena mo mmarakeng di rekiwe ke mongwe le mongwe ke mang le mang le mang. Mme fa o sa di tlhatlhobe go raya gore ga di sa bolawe ke malwetse ga gona gore di ka rekwa ke ope gape. So, go botlhokwa gore di nne ntse dile malala a laotswe ka itekanelo ya tsone di ntse di tsamaya kwa ngakeng ya tsone ya diphologolo, e seng jalo o tla lela sa ga Rachel-e di bolailwe ke leroborobo la malwetse a a tlebe a tlile ka setlha seo. Kana, fa e se malwetse, mo di mmarakeng tse dingwe tse go rekisiwang diphologolo teng go batliwa dipampitshana tsa gore o di tsamaisa dingaka tseo kana le ga o sa di tsamaise dingaka tseo a wena o a di tlhabela na?

Dimela di tlhoka metsi, mmu le letsatsi gore di kgone go gola di nonofile ebile gape di itekanetse. Fa pula e na, balemirui ba itumela thata ka gore metsi a tlile go nna teng, ebile dimela tsa bone di a go gola sentle ka gore di tlebe di nwa metsi gore di nne phepa di nonofe gape di nne di itekanetse.

Ke nagana gore temothuo e tshwanetse e simololwe ko bonnyeng, bašwa ba tshwanetse ba rutiwe temothuo go tloga ko bonnyeng. Fa ba e rutiwa go tloga ba le bannye ba tla nna ntse ba itse gore temothuo e botlhokwa go le kae. Fa ba ruta temothuo ba setse ba godile nyana go ya go nna thata nyana ka gore le ojwa lo sa le metsi, so ga ba sa ntse ba le bannye ba tla kgona go nna ntse ba itse gore temothuo e a tlhokagala, re ka se tshele ko ntle ga temothuo ka gore diaparo di tswa ko temothuong, bojalwa dijo, dilo tse dintsi di tswa mo temothuong.

Thekenoloji e re thusa thata ka dilo tse dintsi mme go na le bothata ba gore kana re ka re dikgwetlho tse e leng goreng di lebane balemirui. Kgwetlho ya ntlha ke kgang ya gore metšhini ya bone e a tura. Sa bobedi ke gore ga ba kgone go e dirisa le gore ga ba tshwanetse ba e dirise ba tshwanetse ba duele bontlhabongwe. Sa boraro ke goreng, ke gore batho ba tshwanetse gape ba nne ntse ba ko morago ga gore ga ba nna bonnete ba gore dilo tsa bone di babalesegile kana kitso ka ga bone e babalesegile kana e mo pepeneneng ka gore e kgona go kry-a ke batho ba bantsi ka yone thekenoloji eo.

Batho ba sweu ba tsere mafatshe a a nonofileng ba bo ba a kampelela otlhe. Fa ba fetsa go a kampelela, ba ntse ba tsere ka dikgoka jalo, ba tsere le batho ba yo ba berekisa ko dipolaseng, ba berekisa ka mokgw' o le goreng ga o a siama. Ba ba naya tšhelete e ko tlase mme badiri bao, ga ba kgone go ya gope gore ba itse bone botshelo joo ba dipolase. Go ba tokafaletsa botshelo fela ke fela fa ba newa mafatshe ao, ba be ba newa le kitso ka 'ore go bereka gone ba go itse, ba newa kitso ya go etelela pele gore go nne le o kgonang go etelela ba bangwe pele teng mo teng mo lefatsheng leo.

Mefuta e ke e itseng ya merogo e e melang ka fa tlase ga mmu ke digwete, di-beetroot-i, dipotata, ditapole, .